Kubaluleke kakhulu futhi ayikho into ebaluleke ngendlela yokuthi umuntu azizwe, ayithembe futhi azizwe ebalulekile emphakathini nokwazi futhi ukuthi uhloniphekile. Bekungakuhle ukuthi-ke uma kukhandwa iy'tulo lezi eyinamasondo zokuhamba abantu abakhubazekile, sengathi isitulo bangasakha sikwazi ukuthi umuntu osisebenzisayo ekwazi ukuthi asisebenzise ngaphandle kosizo lomunye umuntu, ikakhulukazi uma efuna nje ukuvakashela iy'hlobo noma eya emtholampilo noma eya esikoleni, ekwazi ukuthi ayihambele yena. So lokhu kudinga ukuthi-ke iy'hlalo ezifakwa ithekhinoloji zifakwe ugesi zikwazi ukuthi ziyidumele ziyihambele, ekwazi ukuyikhontrolela umuntu, ayihambele yena. Okwesibili, kubalulekile ekuthenini iy'thulo lezi bekwazi uku-adjust-a, noma umuntu eya endlini engasese, engaze ecele umuntu ukuthi aphelezelwe, zikwazi uku-adjust-eka, zinyuke zehle ziye phezulu nokuthi bekwazi ukuyisebenzisa noma bese mathoyilethi.

Kubalulekile uma ubhekane nomfundi ohlukumezekile ngesimo senzwelo, emotional, kubalulekile ukumkhamfatha, ukhuluma naye, umbuze ukuthi uzizwa kanjani, umnikeze amagama namazwi azomkhuthaza nezoyenza abone ukuthi akusona isiphetho sendaba yakhe ekulimaleni kwakhe kodwa kuyindlela yokufunda nokuqonda ubungozi balokho osuke ebhekene nakho ngaleso sikhathi nokuthi akwazi ukuqaphela ngokuzayo. Kubalulekile-ke ukuthi-ke umbone ukuthi ngathi ulimele zozwelo, emotional, umnikeze amagama futhi umkhumbuze izinto ezibalulekile, ukuxoxa naye, umuzwe ukuthi yini akayikhumbulayo nakayithandayo, iyona ndlela yokuhlola nokuthola ukuthi ngabe likuphi izinga lakhe lokulimala emotional.

Ukubiza kwemithi emakhemisi kunomthelela omubi kakhulu, omubi kakhulu kakhulu, ikakhulukazi ezweni lethu esiphila kulona ngoba nesimo semisebenzi ingekho kahle, abantu bebulawa indlala. Kwenza ukuthi labo ngempela abacosha imbuya ngothi bengakwazi ukuthola imithi ngesikhathi, abanye beze bebe ney'nkinga ezadlulele, eyingalapheka, kubashiya bathole imithi ngenxa yokubiza kwamanani. Kugcina sekwenza ukuthi kube nomthelela omubi kakhulu ekushoneni kwabantu nasekuguleni kwabantu bengasakwazi ukulapheka, kugcina futhi kubalimaza kakhulu abantu nokomqondo, iy'ngane ey'ncane zihamba zidlula emhlabeni ngenxa yokubiza kwemithi bengakwazanga ukuthola usizo. Kodwa konke-ke loku besingakulungisa uma izwe lethu lingaba namakhemisi alo, ima-phamarcy, la azokwazi ukukhanda khona imithi namaphilisi azokhiqizwa khona la e-South Africa ezweni lethu.

Ukusebenzisa-ke imikhiqizo noma imithi noma amaphilisi noma okusampushana, lokhu okulahla umzimba, okunciphisa umzimba, phecelezi i-bodyweight engahloliwe kungaba nemithelela emibi kakhulu ngoba imizimba yethu kumele siyibhekelele. Kungenzeka ukuthi uthi usebenzisa umuthi kanti awuhloliwe wena unesifo sikashukela noma unesifo se-BP noma unengculaza kanti lowo muphilisi awuhambisani nakho lokho, kugcina sekukuthathela umzimba, kuk'shiye umathambo, okungasuke kuqede izakhamzimba emzimbeni, uphelelwe ngamandla, ugcine ushona. Kwesinye isikhathi uyithole usuvuvukala kakhulu emzimbeni kunalokhu wena ubukulindele, umzimba ususinda, igazi lingasakwazi ukuhamba kahle, ugcine usunezifo ey'ngafanele mese uyashona.

Isimo esinjengaleso siyisimo esibucayi nesinzima kakhulu ngokuba uma uthole umntwana ucindezelekile emotweni uyamthatha, okubalulekile ukusindisa umphefumulo wakhe kuqala ngaphambi kokuthi ukuthole abazali noma uthole iy'hlobo noma abagadi bengani. Ukumphuthumisa emtholampilo, ukumnika usizo lokuqala, umphuthumise emtholampilo atholelwe indlela yokuthi axilongwe, athi mese isimo sakhe sibonakala ngathi singcono bese uyaqalisa-ke ukubheka ey'ntweni lezi kade eyiphethe ukuthi akukho yini okuyigama noma isibongo noma isitifiketi, okungakulandela emkhondweni. Uma kungenjalo, ucinga uhlobo lwemoto obuhamba ngalo, ungene kwezokuxhumana, u-check-e umnini moto, u-check-e abayizihlobo nabanikazi bemoto, ula ozokwazi ukuhlangana khona ney'hlobo nabantu abanolwazi ngomntwana otholakale emotweni.

Uma ubhekene nesimo la khona kudinga khona ukuthinta umndeni nezenkolo nezinto abantu abakholelwa kuzona, kubaluleke kakhulu ukuthi uyigcine amasiko noma ugcine imikhuba leyo enikholelwa kuyo kulelo siko. Imvamisa-ke ingqondo yomuntu iphila ngalokhu akakholelwa yikho, kanjalo imphefumulo womuntu uphila kulokho okholelwa yiko, uma ukholelwa ekuthenini uma kushoniwe kumele kugezwe, uma ungagezile uyibona uvelelwa ngamashwa namabhadi amaningi, izinto zakho zingahlangani ngoba awuyenzanga into ofundiswe noma okholelwa kuyona. Kubaluleke kakhulu ukuyigcina-ke isiko, ugcine imikhuba eyenziwayo esikweni okholelwa kuyona, lokho kukwenza ukuthi ungabi nenkinga kanembeza nengqondo yakho futhi ikhululeke.

Ziningi izindlela ey'ngasetshenziswa ukufundisa nokulekelela amadoda ekufundiseni ngokuvimbela inzalo. Kungabizwa iy'ngqungquthela la khona ekungahlangana khona abantu besilisa, nabo abantu besifazane bengabakhona ukuzocacisa nokubaluleka kokukhontrola umndeni noma ukwenza i-plan-i ngokomndeni, uhlelo lokuthi nifuna ukuphila mpilo ini nina emndenini enihlala kuyona? Nifuna ukuba bangaki? Ithini i-budget, uhlelo lwezimali eninalo noma malini imali eniyenzayo mekuphela inyanga? Ukwazi ukondla umndeni nokufundisa izingane, kubaluleke kakhulu. Ngingabafundisa ngokuthi bangaqhubeka belwenze ucansi kodwa besebenzise ezokuvikela njengama jazi lomkhwenyana noma owesifazane wakhe amuvumele ukuba ahambe eyosebenzisa iy'nhlelo zokujova nokunye nokunye.

Ningi kakhulu iy'nselelo ey'bhekene nesiguli eziya emtholampilo noma esibhedlela, ikakhulukazi ey'ndaweni ey'semakhaya. Tholukuthi imtholampilo uwodwa, indawo inkulu kakhulu, mhlawumbe ama-ward amabili noma amathathu asebenzisa iklinikhi eyodwa. Utholukuthi ukugcwala kwakhona-ke kugcina iy'guli sey'hlala ikhathi eside kolayini zilinde ama-file ekutholukuthi ayacingwa, nawo adukile ngenxa yokugcwala, ukuningi kwabantu, tholukuthi imithi iyaphela, kwesinye isikhathi abanye bengakayitholi ngenxa yobuningi babantu. Kuningi okungenziwa, kakhulukazi emaklinikhi, emtholampilo nasesibhedlela, ukuthula uhlelo olusha lwezobuchwepheshe ukuze umuntu athi mayefika abize uhlobo lwe-ID yakhe engena nje emnyango, begcwalise, bemuyise la akufanele eye khona.

Izifundo osifunda kakhulu uma usebenza ey'ndaweni ezibucayi ey'fana ney'ndawo la khona kufanele uphendule khona iy'ngcingo zabantu abaphuthumayo, ngaba ama-ambulensi, ngaba amaphoyisa, ngabe ama-breakdown la khona ekudingakala khona usizo oluphuthumayo, ngabe izicishamlilo. Kubaluleke kakhulu ukuthi uma usebenza endaweni ekanjalo uhlezi unento eyi-backup, engingayibiza ngokuthi mhlawumbe njengenjini, eyothi makuhamba ugesi ikwazi ukuduma noma usebenzise ilanga, ama-solar system, ukwazi ukuthi abekhona azolindela ukuthi uma kwenzeka ugesi unyamalale kodwa lezi zinto zithathe isikhathi, zisebenze ngaleso sikhathi ugesi ungekho. Ngokuba uma kwenzeka shuti abantu sebayafona iy'ngcingo azikho, ugesi awukho, kugcine kudala iy'nkinga ey'nkulu kakhulu, nokushona kwabantu kungafanele, ukulahleka kwabantu kungafanele ngenxa yokuthi abakwazi ukuthola usizo ngesikhathi.